Uninzi lwamafama amatsha lusenokuswela izakhono nolwazi olufunekayo lokulawulwa umhlaba wabo ngokufanelekileyo.

Izikhukhula zinokuwonakalisa umhlaba. Zisusa izondlo eziyimfuneko ezinceda izityalo zikhule. Amanzi amaninzi akhokelela ukungunda nokungunda emhlabeni, nto leyo inokubulala izityalo.

Xa abantu bezingela bafunda ukuzimela. Loo nto ithetha ukuba abazusebenzisa imali eninzi ekuthengeni ukutya, bangathengisa noku kutya bakuzingelayo benze nemali.

Ndingamcebisa ukuba ahlwayele imbewu kwindawo enelanga, enomhlaba ochumileyo otsale kakuhle.

Uluvo lwam lolokuba akuyonto elungileyo lena. Oku kukhokhelela ekwandeni kwentswelangqesho kunye nentlupheko njengoko amafama edinga imali ukondla usapho lwabo.

Ukubonelela ngoqeqesho, ingcebiso kunye nokuqeqeshelwa umsebenzi kwinzululwazi yezolimo ukuxhobisa abaxhamli.

Iimeko eziphole kakhulu zingabangela ukuba ingaphumeleli ngoba idiliya alizuvuthwa kwaye ukuba kutshisa kakhulu kungavuthwa ngokogqithisekileyo, loo nto leyo ingenza incasa ingabi mnandi.

Ndicinga ukuba iinkomo xa zihleli zodwa zingajongwanga zithetha ngezidingo zazo, ndicinga futhi ukuba.

Ewe, ndicinga ukuba uMzantsi Afrika unabo ngokwaneleyo oomatshini bokujika uboya beegusha bube buboya bokuthunga iimpahla kuba uMzantsi Afrika ngomnye wabavelisi abakhulu boboya ehlabathini.

Ndicinga ukuba ukubonelela ngemfuyo noqeqesho kwezolimo basebancinci kungenza babe nomdla kwezolimo.

Andivumelani nayo le ngxelo kuba kufuneke ube nolwazi oluchanekileyo, izakhono kunye noqeqesho ukuze ube nezilimo eziphumelelayo.

Andisavuyi ndingenile kwikholeji yokufunda ngezolimo. Eli thuba eli lithetha kukhulu kum kuba lizawutshintsha ubomi bam bube ngcono. Ndiza kufunda ngeendlela zokuphila ubomi obuzinzileyo kunye nokudala umsebenzi.

Ndingaya kwamanye amafama ndicele uncedo ngezinto ezinxulumene nokulima. Kwaye ndingaphinde ndifunde iincwadi zokufama njengoko ndikholelwa ekubeni imfundo sisitixo sempumelelo.

Apha ndihlala khona sinemvula enkulu ngoko ke ndingatyala imfuno efana neembotyi, ikhaphetshu, ilethisi, amathanga kuba zikhula kakuhle kwiimeko ezifumileyo.

Ukugonya kwemfuyo kubaluleke kakhulu ekuthinteleni izifo, ukonyusa imveliso, ukuqinisekisa ukhuseleko lokutya kunye nokukhusela impilo yezilwanyane kunye neyoluntu. Ekugqibeleni kube negalelo kulwimi lwemfuyo oluzinzileyo nolusempilweni.

Ehlotyeni singatyala iitumato, iityhukhamba, izikwashi zasehlotyeni, iimbotyi kunye neokra.

Impilo yomhlaba ibaluleke kakhulu ukulima okunemveliso okusebenzayo njengesiseko sokukhula kwezityalo, ukujikeleza kwamanzi kunye nezondlo.

Ukunqongophala kokufikelela kwimali eyinkunzi kunye neziphumo.

Ngokusebenzisa ithegi ezindlebeni, ithathu okanye ibhrendi.

Umdyarho wamahashi yinto yokuqala ethi qatha engqondweni yam. Yindlela elungileyo yokwenza imali kunye nokunceda ulutsha lugxile kwimikhwa elungileyo.

Licebo elihle kakhulu elo. Phambi koba uqalise khetha eyona ndawo yegadi ebalaseleyo. Coca umhlaba, vavanya kwaye uphucule umhlaba wakho.

Ndicinga ukuba udinga izityalo nemveli ezithanda ilanga. Umhlaba kufuneka ube neeintshi ezintathu ukuya kwezine, ubungqindilili kwaye uqulunqwe yindawo ekhethekileyo ekhaphukhaphu.

Ndingatyala kwindawo enomthunzi ngakumbi ngamaxesha ashushu emini ukunciphisa uxinezelelo lwamanzi kwisityalo. Kwakhona ndingankcenkceshela kwakusasa okanye ebusuku njengoko oku kunciphisa ilahleko lamanzi ngenxa yokumka komphunga.

Basenokungabi nayo imfundo esesikweni kodwa basebenza nzima iiyure ezinde nakwiimeko ezishushu. Kwaye ke ndithi imivuzo efunyanwa ngabasebenzi basezifama ayifanelanga ukuba phantsi.

Kufuneka batyale kwiindawo ezinomthunzi ngakumbi ngamaxesha ashushu emini ukunciphisa uxinezelelo lwamanzi kwisityalo. Kwakhona bangankcenkcesheli.

Ewe, ndingancedisa ekuphumzeni izicwangciso zazo kuba kufuneka sizikhusele izilwanyane, sikhusele nabantwana bazo.

Ungayikhusela imfuyo yakho kumakhalane ngohlala ucoce izindlu zezilwanyana kwaye ususe umgquba.

Ukuba umgangatho womhlaba awukho kakuhle, kuba umhlaba wodongo onzima unokukuthintela ukukhula kweengcambu.

Ndingafumanisa.

Ndingakha amadami kwaye ndibe namatanki okugcina amanzi.

Ukutyala iitapile kulula ngenxa yokuqina kunye nokuguquguquka kufuna umgudu omncinci. Into eyenza ukutyala iitapile ibe nzima kukuba kufuneka iimeko ezithile zomhlaba, ixesha elifunekileyo kunye nokukhuselwa kwamazambane kunye nezifo ezinokukholeleka kwisivuno esibi okanye ukusilela kwezityalo ukuba azilungiswa.

Ukufuya iinkukhu ngumsebenzi omnintsi kakhulu. Kufuna ukukhathalelo lwemihla ngemihla, ukubandakanya ukondla, utshintsho lwamanzi kanye nokukhuselwa kwezilwanyane.

Ngokuphumeza imigaqo ekhuthaza izenzo ezizinzileyo.

Ingaba luncedo kakhulu ngoba abantu bazawukwazi ukuzityalela ukutya, bangasebenzisi imali enintsi ekuthengeni ukutya. Bangakwazi nokwenza imali ngothengisa izityalo abazivunayo.

Iimeko zokusebenza ezimbi nokungabikho kokhuseleko olusemthethweni.

Zichaphazeleka lula zizifunxigazi. Kananjalo zisechengeni ngakumbi kumarhamncwa.

Kugcina ixabiso lakho lesondlo kwaye lukhetho olunesondlo ngakumbi xa lulonke.

Ndithanda ezikhenkcezisiweyo ngoba zihlala zinencasa entsha.

Hayi, uMzantsi Afrika awunamthetho ongqingqwa nokhusela ngokwaneleyo amasebe asebenza ngokukhulisa izilwanyane zasemanzini.